Hi mavonelo ma mina mintsengo ya uber yi le henhla swinene hikokwalaho ka comfort loko munhu a tirhisa uber naswona a nga koti ku khoma swilo leswi a swi xaveke kambe uber ya n'wi pfumelela leswaku a kota ku veka swilo leswi a swi xaveke endzhaku ka uber kumbe endzeni ka uber a nga ri ku swi khomeni i swin'wana swa swona leswi endlaka ku uber yi durha swinene or mintsengo ya uber yi va yi ri henhla swinene.

Leswi nga vuyerisa vaaki va ka hina swinene hi ndlela leyinene hi vulavula hi mitirho vanhu va ta kuma mintirho va kota ku sapota mindyangu ya vona va ta kota ku endla ku swakudya swi tshama swi ri kona ekaya naswona mintirho leyi yi nga va pfunaka swinene yi pfula na mati ma vona va kota ku saver for mundzuku bya vona swo tala swinene.

GPS yi tshembekile swinene hi mhaka ku a yi pfuni ntsena e e e evuhlayiseki bya vaakatiko kambe na vuhlayiseki bya bya bya bya va bya vachayeri loko hi vulavula hi hi hi swilo leswi nga swi nga humelelaka loko muchayeri o hambuka eka gondzo leri ri bumabumeriweke hi vulavula hi hi nghozi sweswi ku va humelela swo tala leswi nga ta onha swo tala swinene swo fana na ti-infrastructure tiyindlu ta vanhu na swin'wana swo tala ngopfu swinene mapatu ma ma onhaka swinene kumbe mashopo lama nga kusuhi na patu ma onhaka tiyindlu leti nga kusuhi na patu ti onhaka vanhu van'wana loko vo va va ri koho kumbe etindlwini ta vona va nga va nga luza na vutomi.

Leswi endlaka leswi endlaka leswaku vanhu va tala eswitimeleni hileswaku vanhu vo tala va va lava ku fika va lava ku fika emakaya emakaya ya vona hi xihatla swinene ni na ku tshemba leswaku mi nga pfumelelani na mina loko no vula leswaku xitimela xi xi xi xi xi xi hatlisa ngopfu xi nga kota ku fikisa munhu ekaya eka eka nkarhi lowutsongo swinene so loko hi swilanguta kahle vanhu vo tala va vuya emintirhweni va va va karhele leswi endlaka swa ku va fika va va va ku a mi nge heti tekela xitimela ta hantlisa hi fika kambe ku swi hunguta swilo leswi swi nga hunguteka loko mfumo wo engetela switimela leswaku switimela swi tirha maybe thirty minutes thirty minutes or one hour one hour leswaku vanhu va ta kota ku tekiwa hi hi xihatla.

Makhombo lawa ya tolovelekeke lama fambisanaka na vutleketli bya nhundzu bya nhundzu hi swiporo hileswaku i tanihiloko hi swi tiva leswaku switimela swo tala swi swi swi rhwala swi swi swijumba kumbe nhundzu yo tala swinene leswi endla leswaku vanhu va lahlekeriwa hi tinhundzu ta vona va nyikiwa tinhundzu leti nga ri ki ta vona.

Va nga yi hlayisa leswaku va nga yi hlayisa hi ndlela yo va mbala majezi kumbe swiambalo leswi nga na ti-zip leswaku va kota ku zip-hela swipachi swa vona endzeni ka swiambalo leswi nga na ti-zip leswi ta pfuna leswaku vanhu va nga koti ku ku ku javula kumbe ku vutla swipachi swa vona.

Va va hlayiseka eka bolt ni nga vula leswaku va fanele va famba hi ntlawa kumbe vambirhi kumbe vunharhu xin'wana lexi nga endlaka leswaku va hlayiseka hileswaku loko va ri karhi va tirhisa bolt va va va sendela vanghana va vona e ti live location leswaku va kota ku vona lomu va nga kona naswona loko va vona ku ri na ku ri na e e e direction leyi tekiweke hi bolt driver leyi yaka endhawini leyi nga riki yona va kota ku report-a.

Swipfuno swa nkoka swa ku rhwala nhundzu hi swiporo hileswaku switimela swa kota ku rhwala nhundzu yo tala swinene kambe loko hi pimanisa na na vutleketli bya le magondzweni swo fana na timovha a swi koti ku rhwala tinhundzu to tala swinene naswona swi endla leswaku vanhu va va shoteriwa hi tinhundzu ta vona hi mhaka ku mi ta kuma ku vasiye nhundzu leyi a yi laveka leyi a yi ri ya nkoka ivi va teka leyi nga lavekeki leswi nga ta endla ku ku va na delay kumbe ku hlwela eka swilo leswi lavekaka.

Swi nga swi nga pfuna ngopfu loko va va loko vachayeri na vakhandziyi vo twanana leswaku va ta fika eswitichini swo karhi swa nhova laha va vakhandziyi va nga kotaku ku ku ku ku ku ku ya va ya tipfuna enhoveni yo karhi leswi swi ta papalata leswaku loko ko va ku ri na toilet endzeni ka bazi ya swi tiva leswaku bazi ra tala toilet ya bazi yitsongo ritsongo ngopfu kambe leswo ri fika ri yima hi the hi swihi switichi xitichi enhoveni ku endlela leswaku vakhandziyi va tipfuna swi nga va swa nkoka swinene ku ku ku maneja thyaka leri a ri a ri ta endliwa hi vakhandziyi ku ya hi ndlela.

Xo sungula a ndzi ta vulavula na taxi driver i mhaka ku i munhu loyi a tivaka ndhawu leyi ni yaka ka yona kumbe loko ni nga ku tivi exitichini xa kona a ndzi ta lava security leri ni nga kusuhi leswaku ri ni ri ni ku kayitsa na ku ni kombisa ndlela leyinene ku kondza ni ya fika laha exitichi xi nga kona ku vulavula na ma security swa pfuna hi mhaka ya ku u va u ri na vumbhoni leswaku i munhu loyi a nga lo thoriwa hi mfumo loyi a tirhelaka endhawini yo karhi ku kondza e e e e e a nyika vanhu swilo leswi va lavaka swona ni ta vulavula hi ndhawu yo yo fana na park station a hi ndhawu leyi u nga ta vutisa munhu un'wana na un'wana kambe swi swi pfuna ngopfu ku munhu a vutisa ma security endhawu yo fana na leyi.

Vachayeri va mabazi va tereka hikokwalaho ka ka mpfumaleko wa mali leyi yi fambisanaka na na na tiawara leti va ti tirhaka na ku tshemba leswaku hinkwenu hi na hi na vumbhoni na ra leswaku vachayeri va mabazi minkarhi yin'wana va chayela tiawara to tala nkarhi wo leha kambe mi kuma ku a va holi mali leyi a va faneleke va hola yona tanihi mayelana na na vuchayeri bya vona naswona vutomi bya vona byi le ka risk ngopfu hi mhaka ya ku ha swi tiva ku eka eminkarhini ya sweswi tinghozi ti le henhla swinene.

A ndzi ta pfuka nampundzu ni endla leswi ni faneleke ni swi endla ni ni ni ni ni paka timpahla ta mina ti tshama ti ri kona leswaku ndzi nga rivali na nchumu na xin'we ivi ku fika nkarhi wo wo karhi laha ni nga ta wisa ni nga ta wisa tiawara to ringana mune leswaku loko se nkarhi wu famba wu fika ni nga tleli endleleni hi ku ku tlela endleleni ngopfungopfu loko ni teka bazi ra vusiku swi na nghozi swinene ndzi nga tikuma ni hundzi lomu ndzi yaka kona hi mhaka ya sweswo so swi na nkoka ku ni tlela nanhlekani leswaku navusiku ni nga tleli ku kondza ni ya fika lomu ndzi yaka kona.

Vukorhokeri lebyi ndhawu leyinene yo yima eka yona yi faneleke yi byi nyika vafambi hileswaku yi fanele yi nyika vafambi swakudya leswi tshamaka ekhwirini yi nga nyiki vafambi swakudya leswi loko munhu a dya sweswi a loko endzhaku endzhaku ka ka ka ka twenty minutes se i twa ndlala va fanele va xavisa swakudya swa kahle swo tshama ekhwirini swo fana na ti-KFC vuswa ti-cold drink ku munhu a kota ku nwa loko a hete ku dya na swin'wana na swin'wana swa nkoka swinene.

Kokwana namuntlha ni lava ku ta mi hlamusela hi ntirhiselo wa khadi leri mi ri tirhisaka ku khandziya mabazi ma ximanguva lawa ni vulavula hi smart card loko hi swi yisa ka Xinghezi khadi leri i khadi leri mi mi fambafambaka na rona loko mi mi lava ku vhakacha etindhawini ta le kule khadi leri mi fanekele mi ri tirhisa loko mi fika ebazini mi fika mi kombeta dirayiva ivi mi n'wu hlamusela ku mi ya kwihi khadi leri ri va ri ri na mali kwalaya ndzeni mi ri load-a n'hweti yin'wana na yin'wana kumbe swi ya hi ku twisisana ka n'wina na vona valandzeri va va mabazi ku mi ta ri hakelisa xi njani kambe swi na nkoka leswaku khadi leri mi ri tirhisa ende naswona mi ri hlayisa loko mi fika le mi mi la ku khandziya kona.

Swi na nkoka swinene leswaku vachayeri va mabazi va leteriwa kahle ni ku wisa va nga se chayela hi mhaka ku leswi swi sirhelela vanhu leswaku va nga hlangani na tinghozi ta le magondzweni loko vachayeri va mabazi vo ka va nga leteriwi kahle kumbe va nga wisi hi ku enela swi nga endla leswaku va va khomiwa hi vurhongo va ha ri endleleni ku kondza va fika lomu va yaka kona loko vo khomiwa hi vurhongo va ri emagondzweni leswi ta endla leswaku ku va na makhombo swinene emagondzweni hi mhaka ku a va kumanga nkarhi wo va kota ku wisa so swi na nkoka leswaku vachayeri va mabazi va leteriwa kahle ni ku wisa va nga se chayela.

vanhu va lomba mimovha hi swikongomelo swo hambanahambana van'wani va lomba mimovha hi ndlela yo va va va lava ku tiveka etikweni va lava ku tiveka tanihi vanhu lava nga fuma kumbe vanhu lava nga na swa vona ku ri ku a va naswona ta nyika xikombiso hi loko munhu a lomba movha ivi a sungula ku post a post a ka Facebook kumbe ka WhatsApp kumbe ka Instagram na le ka TikTok ti-caption ta yena ti ri leswaku ni ta ta ta rhandza ku yi nyika hi xinghezi mi kuma ku a tsala ku I am monied no degree swi vhela swi kombisa leswaku i munhu loyi a lavaka ku tekela vanhu van'wana ehansi kambe a ti kurisa kambe ku na van'wani lava lombaka movha hi ndlela leyinene.

swihahampfhuka swa nkoka leswi ndzi nga tsakelaka ku swi tivisa eka vanhu i aero plane na na helicopter ku kambe mina hi vu mina ndzi nga tsakela ku tirhisa aero plane hi mhaka ku aero plane ku ku va ku ri na vanhu hi ku hambanahambana laha u nga kotaka ku ku ku socialize a kumbe ku tivana na vanhu va tinxaka timbe ni nakona wa kota kusuka eka ndhawu leyi u tshamaka ka yona u ya ka ndhawu yin'wana u tiva vanhu hi ndlela yaleyo swi na nkoka swinene ku tanihi vanhu hi va na na na na na na na na na na hi tiva nkoka wa ku tivana na vanhu van'wana hi tiva nkoka wo dyondza ti ti ti tindzimi na na ndhavuko wa vanhu van'wana.

Mali ya le ka ti toll gate yi yi pfuna rixaka swinene leyi ni nga rhandza ku nyika xikombiso hi ndlela leyi mali liyani yi pfuna vana va xikolo loko hi swi languta kahle da hi ta hi ta vulavula hi NSFAS mali liyani ya kota ku tekiwa yi tirhisiwa eka swo fana na tibazari to fana na vo NSFAS laha yi kotaka ku hakelela vana va xikolo a ti tuition fees meals accommodation na swin'wana na swin'wana so a hi mali leyi ni nga ta ku yi le ku yi le ku i hangalakile kumbe yi va yi le ka vanhu vachayeri va va va ri ku tshikeleriwa leswi i swi fana na tax yi yi tekiwa ivi yi hlanganisiwe na tax ivi yi kota ku hakelela vana va xikolo na swin'wana na swin'wana.

vuhlayiseki bya vana eka swihahampfhuka swo fana na ti aero plane ku va ku ri ku vana va va kha va dyondza nkoka wo tiva leswaku i ku ku na swo tala leswi vanhu va swi tirhisaka ku fika lomu va lavaka ku ya kona naswona loko hi languta aero plane a yi a yi na a yi a yi yi hlayisekile swinene loko ho languta ndzeni ka aero plane hi ta vona yi ta yi ta vona vumbhoni na ku vona leswaku himpela i ndhawu leyi nga ta yi fanisa na na yindlu leyi nga yi nga biwa swinene leyi nga sirheleriwa swinene a hi ndhawu leyin'wana ya nga ta pfuka ku ni ni ya ni ya hlohletela handle na mafasitere ma kona i mafasitere lama ma nga na quality na ku tiya swinene.

mfumo wu nga pfuna van'wana va van'wamabindzu vo fambisa matiraka hi ndlela leyi, va nga endla tipholisi ti ti lo na ti act leti ti ti pfumelelaka va va van'wamabindzu vo tirhisana titiraka leswaku va kota ku ku ti lwela loko va hlangana na mhangu yo fana na leyi kambe ku tilwela ka vona ku fanele ku va na vumbhoni xikombiso swi fana na loko no hlangana na vanhu ni ri ku chayeleni ivi va lava ku n'wi khoma nkunzi ndzi nga kota ku ti lwela hi ku tirhisa xibamu kumbe xin'wana na xin'wana lexi nga kona kambe ku ri na ku ri na vumbhoni byo karhi vumbhoni byo karhi hi nga byi kuma njhani xana vumbhoni bya kona hi nga byi kuma hi ku vekela titiraka eti movheni ta vona.

Milawu yo famba ni nhundzu leyi yi tirhisanaka na ti na tibazi hileswaku mukhandziyi un'wana na un'wana i a hlaseli a tiva nhundzu ya yena ivi a kota ku yi veka eka ndhawu leyi faneleke naswona driver a nga fanelangi a sungula ku chayela a nga se languta nhundzu ya vanhu lava ku hava naswona a kota ku va vutisa yi nga se suka bazi leswaku i swilo swa vona swi helerile xana ke naswona swilo leswi swa pfuna swinene hi mhaka ku loko hi languta kahle vanhu vo tala va ya etindhawini to hambanahambana naswona ta le kule loko va ri na nhundzu bazi ya kota ku va khomela nhundzu ya vona ku nga ri na mhaka yo karhi ni chavisa.